Bo ka qoba ke hore, batswadi ba laele bana ba bona hore ha o kopana le moshemane ho tlo etsahalang. Ho be le dithuto sekolong. Ke ntho e ka qobang hore bana ba sekolo ba tlohelle ho ima sekolong, hape ba tlohelle ho robala le bashemane.

Ho bohlokwa haholo ho hlahlobela kokwanahloko e tshwanang le HIV. Hobane o ka kgona ho tshella motho e mong ha o se o seyehile a re o a o thusa. Le yena a na le leqeba le le nyane, ya kgona ho mo kena. And-e hape, ha se ho le jwalo. HIV e batla hore o e yele hantle clinic-ing moo ba tlo o thusang ba o fe moriana o e nwe ka nako ee.

Ho ya ka nna nna ke ka kgetha ho ya sepetlele se private hobane ke hloka thuso haholo. Ene hape ha ke batle ho ema nako e telele. Ee, ke ka patala tjhelete e ngata ha ho na bothata. Empa ho ya clinic-ing ya mmuso yona ha se mo ka yang teng hobane ha ba le thuse ka nako. Mmusong wa rona dingaka tsa teng di tla o fa feela meriana e menyane meriana e sa thuseng. Empa ho private ba o tjheka ba o kenye dinale, ba o etse ntho tse kaofela, ba o hlahlobe. Ba bone hore bothata ke eng hantle hantle. Haebane wa kula.

Ho ya ka nna, ke ka mo isa ngakeng ya setso, empa ho netefatsa hore nkgono o tshwerwe ke eng, o tlamehile ke mo ise teng. Ntho e tlobang bothata ke hore tjhelete. Hobane ya setso e batla tjhelete. Ene ka tsatsi leo, rona ha re na tjhelete kapa nkgono ha se motho o tholang tjhelete. Le nna ha ke sebetse jwale ke ka mo isa ke ka mo isa ngakeng ya Sesotho. Le ha nka thola tjhelete ka e kopa ho moahisane ka re ke kopa o nkadime ke tla mo fa letsatsi le tlang. Nka etsa jwalo hore nkgono a ka kgone ho phela.

Kelello ya ka ile ya ya sebetsa hantle. Empa e ne e sa thuse ka sepe, e ne e sa thuse hobane ba bang ne ntse ba shwa ntse ba le ka matlung. Hore ba e fumana kae COVID-19 le rona re ne re sa tsebe. Le ha re ne re kentse difombo mona dinkong tsa rona. Ho no ho tshwana feela, empa yona ho dula ka matlung for nako e telele ile ya re thusa haholo, ba bang ba rona.

E ne e le bohloko haholo hobaneng o no sa kgone ho bona batho. O no sa kgone ho atamela batho. Tlamehile o dule o ntso o kentse mask-e ya hao hore batho ba sa fumana COVID-19 o sa ba tshella ka yona. E ne utlwisa bohloko haholo hobane ba bang ba ne ba shwa. Ba ne ba bang ba ne ba sa ba bang ba ne ba kgona ho thuseha, empa dingaka tsa ko sepetlele di ne di sa thuse ka letho. Ho bua nnete, hobane le nna ke ne ke na le yona COVID-19, empa ke ile ka thuswa ke mme wa ka ka ho nkwalla ka tlung fela.

Ho ya ka nna ntho tse tshwantse le di etse ke ho ya clinic-ing le ba kope hore ba le tjhentjhele ditshebeletso pelei tsa lona. Ho na le e ba e kenyang ya nale ba e kenya letsohong. Ho na le e nngwe ba e kenya nale ka morao dibonong tsa hao. Ho na le e nngwe e ba e kenyang ka tlase ho mme ho motho wa mosadi le yona ya thusa, empa di ya tshwana kaofela. Di a nontsha tse ding di ya kgathatsa tse ding di etsa hore mmele wa hao o be monyenyana. Jwale a ho na ntho e ka thusang moo.

Ntho e ba ka kgonang ho etsa ke hore dingaka di dule di tla matlung a batho ka mehla. Mohlomong ha nngwe bekeng ee, ha nngwe bekeng hore ba tlo kgona ho sheba hore ho na le ba feng batho ba kulang kapo ba etse molaetsa hore ka nako e tjena letsatsing le tjena. Ba tla be ba le ko hokae. Ba thusa batho empa e be haufinyana le moo batho ba dulang e se be ya ba tsela e telele hore ba fihlele moo bona ba thusetsang batho teng.

Ntho e ba ka e etsang ke hore ba tlohelle ho tsamaya bosiu. Ba tlohelle ho tsamaya ba le tseleng. Mebileng haholo moo ho tholehileng teng, le ntho e nngwe hape ba ka e etsang. Ke ho ba le mohala thekeng mo ho nang le SOS mo tle ba tla kgonang ho bitsa mapolesa teng. Ha ba e lokela di-bag-keng tsa bona. Ba tla kgona ho e press-a ha ba ba bona kotsi e etsahalang kapa ha ba lemoha hore ho na le kotsi ekare e tla tla pela bona, maponesa a ka tla a tlo thusa.

Ntho e ke e lemohileng ke hore batsofe tjhelete ya bona, batho ba bangata ba sebetsang ho SASSA ba ba nkela tjhelete. Ba bang ba etsa bogodu ka yona. Ditsotsi kantle di teng ha bo mme kapa bo ntatemoholo, ba tsamaya ba ya di-bank-eng tsa bona. Ba re ba ntsha ditjhelete, ba fihla ba ba nkela tsona. Ntho e nngwe hape e ntle e etsahalang ka tjhelete ya modende ke hore e ba thusa hore ba kgone ho reka dijo, ba kgone ho itlhokomela, ba kgone le ho o thusa ka tlung ba thuse le bana ditloholo tsa bona. Eya tjhelete ya modende e thusa haholo batsofe.

Bophelo bo botle ke hore ntho o tlo etsang o ka kgona ho ya ngakeng ya setso. Wa fumana bophelo wa kgona le ho kopantsha ho ya ngakeng ena ya sepetlele ho fumana thuso. Ntho eo ke ithutileng ke hore thuso o ka e fumana matsohong a mabedi. Ho ngaka ya Sesotho le ngakeng ya dipetleleng.

Ho bua nnete ho na le dingaka tse ding tse nkelang batho tjhelete. Ba se ba thuse, ba ntshe bao jwetse hore ntho eo tshwanetse o etse ke hore o ntshe ke tla etsa mohlala o ntshe five thousand hore a kgone ho thusa o e ntshe five thousand eo. Ha tlamehile a o thuse, o tlo o thusa. Empa ho etse ntho tse nepahetseng. Ho na le ba bang hape ba tla o etsang hore o ntshe tjhelete tse ngata e fela ba o thuse. Nna ke motho o sa di be leng ka thoko ntho tsena, hobane ke na le tsona. Ke na le badimo nna jwale ke hlahlobisa batho, empa ha ke re batho ba tle ho nna, hore ke tlo kgona ho thola tjhelete ha ho etsahale jwalo.